Izinto ezinokuba zinoba nintsi kuba abantu kukhona, kukhona iivenkile apho kuxhithwa izinto ngabantu. Loo nto iyabangela ukuba urhulumente wethu angakwazi uba nawo amandla okwazi uphinde avuse imizimveliso kuba zininzi izinto ezenzekileyo nemali ayinintsanga urhulumente anayo. Zinintsi izinto endiqondayo ukuba neetoyitoyi ezenzekayo, abantu xa betoyitoya baye batoyitoye bade bonzakalise benze umonakalo nakwezinye izinto esezikhona urhulumente ekufuneka ejongene nazo.

Xa kulungiswa umhlaba kulungiselelwa into yokubana iziqhamo ze , ze zikhule zibe zihle kunyanzelekile ukuba iimanyola zifakwe kulaa mhlaba, kufakwe imigquba, yonke laa nto yenziwayo xa kulinywa kulinywe ukwenzela uba umhlaba lona atyebe nawo afudumale, kwenzela uba zikwazi iziqhamo ezi uba xa zityaliwe zibe zihle. Kufakwe yonke laa nto iye ifakwe phaa, iimanyola, imigquba, zonke ezaa zinto eziyana. Umhlaba asetyenzwe akwazi uba afudumale, iziqhamo azikhulise zibe zihle.

Inkulu kakhulu indima edlalwa zizibonelelo zenkxasomali karhulumente kuba kuyakwazi ukuba kuqashwe abantu abaninzi abazawukwazi ukuba bancedisane nabantu xa kusetyenzwayo ezigadini kulinywa. Abantu bazokwazi ukuba bafike basebenze phayana batyale benze yonke laa nto leyana. Futhi kuyakwazi ukuba kuqashwe neetrektha ezizawufika zilime zifike zenze yonke laa nto leya zilime egadini. Kube lula yonke into kube lula kuba yonke into ifuna imali, amaxabiso aphezulu kakhulu. Yonke le nto lena iye ifune imali and abantu ke imali yinto ebasokolisayo, abanye abanayo. Zincedisa kakhulu izibonelelo zenkxasomali karhulumente.

Xa ugcina inyama eqwayitiweyo uyibeka endaweni apho umoya akwaziyo ukufikelela khona. Inyama eqwayitiweyo xa uyigcina kufuneka ungayifaki efrijini ngoba efrijini kungenzakala into yokubana uyibone sele ingunda. Kumele inyama eqwayitiweyo uyifake ephepheni, ungayifaki eplastikini ukwenzela uba ikwazi ufumana umoya okanye uyibeke endaweni apho nelanga lizawuthi likwazi uyifumana.

Owona mthi ofunwa kakhulu emarikeni ndingathi yi-pine tree kuba i-pine tree yona abantu ibanceda kakhulu. Kuye kwenziwe nezinto ekuthiwa yifenitsha, kwenziwe izinto ezininzi ngayo abantu benzelwe iitafile nezitulo zokuhlala ngelinye ixesha, kanti kuphinde kwenziwe kwangayo amaphepha. Zininzi izinto ezibalulekile, ibaluleke kakhulu , inintsi into oyenzayo yona i-pine tree. Ndiyaqonda uba inoba yeyona nto, yeyona, ngowona mthi ufunwa kakhulu emarikeni.

Heyi kulo nyaka ndifuna ukwenza iwayini. Kuzawunyanzeleka ukuba izivuno zam ndiqinisekise ukuba ndityala nee-grapes kuba ndifuna ukwenza iwayini kulo nyaka.

Indlela yokugcina umbona angaboli ixesha elide, umbona uye athi xa evuniwe siwuthathe siwuxhome phezu kwendlu ukwenzela abethwe ngumoya abethwe nalilanga. Angahlali endaweni enobumanzi kuba xa ehleli endaweni enobumanzi umbona uyakwazi uba angunde angabi, angakulungeli ukuba angatyiwa ziinkukhu okanye atyiwe zizilwanyana nje okanye nje asetyenziswe kwixesha elizayo. Eyona nto iye imncede kukuba abekwe endaweni ekhuselekileyo apho kungazufika neentaka, kungazufika ntoni but kodwa ke ibe yindawo leyo kufika kuyo umoya kufika kunye nelanga.

Ungacacisa uthini xa uthetha ngomfana ocinga ukuvula ishishini? Ungamcebisa uthini xa umxelela ngokubaluleka ukuba abazi abasebenzi azabaqasha? Alazi inani labo.

Umbona zeziphi iindlela onokuzisebenzisa ukuwugcina uhlale uhlale ungumbona ohlobileyo?

Xa ngaba usebenza ungumfama ehlotyeni kwilanga elikhulu litshisa, zeziphi izinto ezinokwenziwa ukuncedisana nokuba ukwazi ukusebenza kwimozulu enjalo yokusebenzela ngaphandle?

Imfuyo idlala indima enkulu kakhulu nebaluleke kakhulu ezilalini. Kutheni ndisitsho nje? Imfuyo kaloku ngaphandle kwayo angeke sikwazi uqhubeka siphile kakuhle apha ezilalini kuba kuye kuthi nokuba kusweleke umntu or ilungu lefemeli kukwazi uba kuxhelwe kwalapha kuyo imfuyo ukwenzela uba kukwazi uqhutywa inkonzo le, abantu abazileyo enkonzweni yakhe bakwazi ukutya. Imfuyo iyasinceda ukuba xa kuthe akwabikho kutya endlini kuthengiswe kwalapha kuyo ukwenzela uba kufumaneke ukutya sikwazi ukuba nathi siqhubeke siphile sisitya. Imfuyo ibaluleke kakhulu, nokuba senza imicimbi ekufana nemigidi sithatha phaa kuyo sixhele. Imfuyo inceda kakhulu apha ekuhlaleni, idlala indima enkulu kakhulu. Inceda ngemali, inceda ngokutya, inceda ngeento ezininzi.

Iingxaki inkqubo yethu yokutya ejongene nazo namhlanje eyokuqala ndingatsho ndithi yingxaki yokunqaba kwamanzi. Amanzi ayathanda ukunqaba, ingakumbi apha ebusika, kufumaniseke uba imvula ayisanethi amanzi awafumaneki. Kunzima ke ngoku uba kwenzeke ezinye izinto ngaphandle kwamanzi kuba amanzi asinceda kwizinto ezininzi. Enye yeengxaki esinazo or enye yeengxaki engajongana nazo inkqubo yethu yokutya kukuba amaxabiso, amaxabiso aphezulu kakhulu, ezi izinto ziyaxabisa, amaxabiso ezinye izinto aphezulu kakhulu.

Uba ngumfama weehagu, iihagu zam ukuze zihlale zisempilweni ndingaqinisekisa ukuba ndizipha umbona owomileyo nograyiweyo, ndizinike nesonka esidala ngelinye ixesha, ndizinike nemifuno, ndizinike, inintsi into endingazinika zona ingakumbi ezi zinto ziphuma egadini iziqhamo, ukwenzela uba zibe namandla, yonke into yazo nje zibe sempilweni iihagu zam. Ndingazinika neentsipho eziya. Zikhona, ikhona laa nto kuthiwa ziintsipho xa ngaba bekukhanywa kusenziwa umqombothi. Now ndingathanda ukuzinika yona iihagu zam kwenzela uba zihlale zisempilweni.

Aluncedo kakhulu amaphulo karhulumente kwezolimo ekudalweni kwemisebenzi. Umzekelo endinawuthi ndiwenze, urhulumente uyakwazi ukunikisa ngeetrektha zakhe ukuba kukwazi ukulinywa ngazo, kulinywe ngazo. Ezo trektha xa zithe zafika kuzawufuneka kuqashwe abasebenzi, abaqhubi abazawuqhuba zona ezo trektha xa zilimayo. Bayancedakala abantu abanintsi kuba bayaqashwa. Kuye, kuye kufuneke nabantu abanintsi kuba urhulumente anikise ngembewu ngelinye ixesha. Ufumaniseke kuzawufuneka abantu abanintsi abazawuthatha loo mbewu leyo bayoyityala. Unceda kakhulu urhulumente andifuni uxoka. Anceda kakhulu amaphulo karhulumente kwezolimo ekudaleni kwemisebenzi.

Kukhona iiphizi ezi zisetotini, kubekho nezi iiphizi zityaliweyo. Xa uzithelekisa ungathi zeziphi ozithandayo?

Ngoku xa kuvunwa akusasetyenziswa zandla njengakuqala, kusetyenziswa iimatshini. Kodwa ke ndiyafuna uke usixelele ukuba ungathetha uthini wena kwizithuba zemisebenzi, kuba ngoku njengoba kukho le mitshini umhlawumbi ingaphazamiseka abanye, abanye bangakwazi uphangela. Khawucacise uba wena ucingani.

Isigqibo sokuba mandifake isivuno sam kwi-inshorensi ndinesizathu. Ndiyacinga ingxaki xa kunothi kwenzeke intlekele yokuba mhlawumbi kunethe imvula enkulu isivuno sam simoshakale noko i-inshorensi iza kundibhatala. Okanye kungenzeka ingxaki yokuba ndithi ndisalele okanye ndingekho, ndingekho isivuno sam ndibone, ndivuke sesithathiwe sesibiwe ngabantu abaneminwe emide. Zinintsi ke izizathu ezibangele ukuba ndifake isivuno sam kwi-inshorensi.

Bantu bakuthi, ngoku ukutya kuyadura. Amaxabiso okutya aphezulu kuzawunyanzeleka ukuba sincedisaneni silime ezigadini zethu ukwenzela uba singazukhupha kakhulu epokothini.

Ilizwe lethu laseMzantsi Afrika unobangela wokuba lishiyekele kunamanye amazwe kungokuba abantu baseMzantsi Afrika baqhela laa nto yokuba athi umntu xa etyala atyalele ukuba elungiselela izisu ezikhoyo apha ekhayeni engacinganga, engacinganga ngokuba angenza, angenza angakwazi ukuba enze nemali okanye aphuhlise enze izinto ezinawuthi zimncede. Akhange bayifundiswe kakuhle loo nto leyo, basenzela bona uba bakwazi uba balale betyile ekhayeni.

Yona leyo yinto erayithi kuba kwenziwa ubulungisa kodwa ke inganako ukuchaphazela ngendlela engeyiyo kuba ke singabanye abantu thina asinalo ulwazi lokwenza ezi zinto zikwazi ukwenzeka ngendlela eyiyo. Kungalunga kuqala abantu baqale bafundiswe ngezolimo ukwenzela uba bazawukwazi nabo ukuzithathela le misebenzi yezolimo. Kodwa ke yona iyinto elungileyo uba umhlaba abuyele ebantwini bawo. Kodwa ke isenoba nazo iziphumo ezingentlanga, ibe nazo neziphumo ezintle.

Andicingi ukuba akangomlimi wenene kuba umntu nomntu xa esenza into unezizathu zakhe. Angasebenzisa i-artificial intelligence ngezizathu zokuba efuna izityalo zakhe zikhawuleze zikhule ukwenzela uba akhawuleze enze imali ekhawulezileyo okanye intengiso ekhawulezileyo kuba ke bubukrelekrele obo. Bubukrelekrele obubalulekileyo kuba ndiyathemba uba xa ngaba usiza nento entsha ezawukwenza uba umsebenzi wakho ube lula bobona bukrelekrele bufunekayo nakweyiphi na ibhizinesi.

Amafutha endiwasebenzisayo kwisithuthi endisisebenzisayo kwifama yam ewe ayayenza wena ingeniso endiyenzayo ukuba inciphe kancinci kodwa ke nam ndiye ndenze kangangoko ndinako ukuba ndiphushe kakhulu ndisebenze ngokuzikhanda ukuzama ukuba noko isivuno sam sibe sikhulu. Amafutha la bendizama uba angawachaphazeli kakhulu, angawuchaphazeli kakhulu umvuzo wam endiwufumanayo.

Ndingacebisa ndithi xa ngaba ufuna ukuqala ishishini, ufuna ukufuya okanye ufuna ukuba ngumfama, into yokuqala ekuzawufuneka uyazi kukuba uzawusebenzisa imali engakanani ukulima nokuthenga izityalo zakho. Uphinde ucinge uba uzazithengisa ezi zinto ufumane malini, ujonge uba ingaba uzawudleka izawuba ziindleko okanye ujonge uba isivuno sawuba khona na ingeniso izawuba khona na. Ziinto ekumele uziqaphele ezo xa ngaba ufuna ukuqala ukuba ngumfama okanye ufuna uqala ishishini. Ujonge uba usebenzisa into engakanani, uzawufumana into engakanani.